Uma ukucishwa kogesi kuqhubeka, kumele ukuthi ube ne-inventor, ube ne-solar ne-battery lihlale li-charge-iwe. Lelo-battery lelo, ne-inventor, ne-solar esebenza ngelanga, izokhona ukukusiza uma ugesi uhamba ukuthi uzoqhubeka uthole i-Wi-Fi ezokunceda ngoba uma ungenayo i-solar system uzozithola usemuva, usebumnyameni, i-datha lakho lingasasebenzi kahle. Kuzomele ukuthi uthole i-Wi-Fi, i-solar system, i-inventor ezokhona ukuthi izoqhubekisa i-Wi-Fi yakho uma kune-load shedding.

Into engingayenza ngingaya ngingayenza i-questionnaire, lapho ngingabuza khona abantu ukuthi bazodinga usekelo lwimi olunjani, ande bazodinga ukuthi lusebenze kanjani. Enye into engingayenza ukuthi, ngingenza usekolo olungenza abantu ukuthi bakhokhe imali eningi futhi elungadingi idatha ukusebenza, for ukuthi wonke umuntu akhone ukulisebenzisa.

Ukuhamba kukagesi buzongenza ukuthi umsebenzi wami ube semuva, ngokuba ugesi uma uhamba, i-Wi-Fi ayisebenzi kahle ngoba inethiwekhi iyahamba. Kuzongenza ukuthi ngibe semuva ngomsebenzi futhi ngiphuthelwe ngezinto ekumele ngisebenze ngazo, kuzongenza nokuthi amathuba wami okuxoshwa emsebenzini akhuphuke.

Amaphephandaba esikhathini samanje angisawathengi, ngokuba amaphephandaba esikhathini samanje akhipha izindaba ekudala sazithola ku-social media noma kuma-online news, izindaba zakhona zisuke sesizithole kudala ku-social media. Uma ngilithenga iphephandaba ngisuke ngenzela ingane yami ukuthi ikhone ukuthola izithombe noma ama-athikhili azowadinga esikolweni uma aphiwe i-homework.

Ukusakaza amavidiyo noma ukucula kudla idatha eningi. Lokhu, ngikusho ngoba uma usakaza amavidiyo kuyenzeka ukuthi wenze amaphutha, bese kumele ukuthi ume uqalisele phansi ividiyo yakho, nanoma futhi uzophinda u-edithe uthole amanye amaphutha, kumele ukuthi ume, bese uyawasula lawo maphutha, ucalele phansi. Lokhu kuyabonisa ukuthi ukusakaza amavidiyo noma ukucula kudla idatha eliningi. Ukubhrawuza noma ukuphequlula kona akudli idatha eliningi, ngokuba amavidiyo amaningi awuwabukeli wonke aze aphelele, ubukela amanye uwajampise, ubukele amanye, uwajampise, awuwabukeli wonke amavidiyo ngokuphelele.